Ka ha batho ba baholo ba se ba le baholo haholo, ebile ha bana di tlhokeho tse ngata. Nna ke bona tjhelete ya bona ya penshene e lekane hobane ha se batho banang le di tlhokeho tse ngata ebile ha ba tsamaye ba reka, reka feela. Ee, tjhelete ena e lekane.

Ditsi tsa kokelo di tsebisa ka mehla hore di kgona ho thusa batjha. Mme re bona sena sentse se tswela pele, batjha ba saye ditsing tsa kokelo ho ya fumana thuso. Batjha ba se bana le ntho e bitswang kgatello ya maikutlo, kapo yona depression ka sekgowa mme ba ipolaya ka bongata. Ba bang ba etsa diketso tsa ho kena dithethefatsing. Mme ba ka itholla fela motho eo ba ka buang le yena hona ditsing tsena tsa kokelo ho baleha sena. Kapa mohlomong ba fumana dipidisi tse ka phekolang kgatello ena ya maikutlo. Tsebo ke lesedi, keletso ke lebone ho ba e ratang.

Ka pono ya ka, ha ke bone taba ena e le nnete. Tjhe, ho ntso ho ka etsahala hore motho a ntse a hloka, a be le bana ba bangata. O sa tsebe na lebaka-baka la hore a sentse a hloka na hobaneng ha ka etsa ketso ya mofuta ona?

Hangata dijo tse nang le di-vitamin-e tseo mmele o di hlokang, ha se tse monate, tse rothisang mathe. Ka pono ya ka, ke bona hore manese a tseba seo ba se etsang hore ba fe mmele di-vitamin-e tseo di hlokang. Jwale, hona ho etsa hore ba se ke ba pheha dijo tse monate. Tsona ha di monate ebile o tla fumana papa ena ekare e metsinyana tjena, empa e etsa seo e tlamehang e se etse. Mme e fa mmele di-vitamin-e tseo e tlamehang eo fe.

Ka pono ya ka, dijo tseo motho a sa tshwanelang ho di ja ha ena le lefu la tswekere, ke dijo tsenang le tswekere e ngata. Jwalo ka di-juice tse sentse dina le tswekere e ngata.

Ho itlhokomela ho molemo ho feta setlhare, Sesotho se hlakisa sena. Batho banang le boemong bo sa foleng, ba loketse ho itlhokomela ka ho ikisa ditsing tsa kokelo ka nako ho bona hore ba fumana dipidisi le tseo ba di hlokang hore di ba hlokomele ka nako. Sena se bohlokwa haholo ho motho ka mong hobane ha o kule e mong, ho kula bona.

Monna e mong o sa tswa kula hampe haholo hoo a batlileng a lahlehelwa ke bophelo. Ha ya setsing sa kokelo, ho itswe letshwafo la hae le qopeditse ka baka la ho nwa jwala jwalo ka tlhapi, tjena. Jwale ke bona o bokgapukela ka mokgo o sa nthabising hoo eleng hore le wena ke bona o isa moo. Ke kopa o kgaotse sena hobane sena se kotsi haholo.

Beng ba ka, nna ke bona ho le bohlokwa hore baoki ba banna ba tliswa kwano ka hore moo re tla hle re itshebe hantle hona kgotla. Re ba fe lekunutu la rona re le banna. Eseng ho tle basadi feela, ka ha ba tseba mathata a rona kaofela. Ka nako e nngwe motho o swabele le ho bua mathata a hao ka pela motho wa mme. Jwale ha hono katla batho ba bo ntate, ba tlang le tleniki ena e tsamayang. Hono ho tlaba bobebe ho rona hore mafu a re tshwereng a mang, a phekolehe. Ke kopo hle le ka hlompho. Re kopa ho lokiswe sena.

Mmuso o ka nyolla hanyane penshene e fumanwang ke metsofe. Dintho tsa ha jwale di se di tura haholo. Mme ha o thola o sheba penshene ya bona, e ntse eme nqa ele nngwe. Le nthwane e bitswang inflation, eleng nyollo ya theko le phahama ya dintho. Ekaba dipalangwang, ekaba ditsing tsa kokelo le hohle mabenkeleng. Jwale sena se ba beha ka mosing ha ele hore dintho, kapo bo dijo, metlakase jwalo jwalo, e ntse nyoloha empa penshene ya bona e ntse eme nqa ele nngwe. Ke ikutlwa ekare ho ka thuswa hore ho nyolohe hanyenyane feela hore le bona ba nne ba be le seo ba se jang, ba se ke ba sokola.

Ho boletswe hothwe, ho tlosa letlalo la botona ho theola tshwaetso ya HIV and AIDS ka diperesente tse kabang eighty-five ho isa ho ninety-five. Jwale hona ho bohlokwa haholo bathong ba bo ntate. Re dumellana le sena hobane diperesente tseo ha di a beuwa feela, di hlile di entswe ka bomo ebile di hlahlobuwe hantle ditsing tsa kokelo tse ngata ka kotloloho ho isa ho HIV. Taba ena e bohlokwa haholo, mme batho ba bangata ba tlameha ba tlose letlalo leo la botona ebang ba batla ho fenya sena, sewa se re patetseng.

Ka pono ya ka, ka baka la ditsela tse mpe le bo hole ba mahaeng kwa. Batho ba mahaeng ha ba kgone ho fumana ditshebeletso tse tsa boleng bo hodimo. Hobane e mong a ka lahlehelwa ke bophelo, mohlomong ka baka la ho lahlehelwa ke madi a mangata. E mong a ka pepela tseleng ka lebaka la ditsela tse hole. Le ho feta-feta moo, manese a mangata ha rate ho sebetsa moo. Jwale, e ba bothata hobane ho ikela ana a matjha mme ha ba fumane ditshebeletso tsa boleng bo hodimo ke .

Hore ke tle ke kgone ho fenya sena, ke rekisa mahe. Hona mosebetsing moo, ke rekisetsa batho bao ke sebetsang le bona. Ke ba rekisetsa ka sekoloto mahareng a kgwedi, mme ba mpatala ha mafelo a kgwedi a fihla. Jwale hona, ho kgona ho etsa hore ke be le tjheletenyana e nyenyane eleng hore ke ntse ke kgona hore ke reke dijo ka yona, mme ke baballe lelapa la ka. Ha le ka hlokomela tsena tsa hore hona le ditlhoko tsa batho tseo batho ba di hlokang letsatsi le letsatsi, mme la ba kgahlametsa ka ho ba neya tsona. Mohlomong ka sekoloto hore batle ba le patale later on, mohlomong le lona le ka ba bahlodi tlaleng ena.